Eya moahisane ke ya bona o shebella television mare signal-e e tsamaya e ntse baleha. Matsatsing ana hwa kgonahala ho re o shebelle television founung. Ntho eo e bitswa streaming. Streaming ke ha o bapadisa diprograma tsa TV founung through ntho e ba reng ke subscription. Jwale ha ona le streaming subscription ha o hlokahale ho re o bo fihle hae, o bo shebelle dintho. O ka ntsha founu wa log-a in ka App wa kgona ho shebella seo se ratang.

Social media, botle ba social media bo tla mane mo motho a kgonang ho etsa tjhelete, a iphedise ka di-post-e tse a di behang social media. Ho na le batho ba bangata lefatsheng ba phelang ka yona kgwebo eo. Hape ba kgona ho fa batho tshedimoso e nepahetseng le ho thusa batho ho re ba thole mosebetsi. Empa ho na le lehlakore le lebe la social media moo batho ba bang ba sebedisang platform-o eo ho dia seriti sa batho. Ka ho phatlalatsa maka ka mabitso a bona. Hape ba bang ba etsa di-profile tsa fake ka mabitso a batho, hore batho ba ba nahane hampe. Ke tsona tseo tse ntle le tse mpe ka social media.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba, ke tsebile ka yona tsatsi le leng ke feta ofising tsa masepala. Ka thola batjha ba lekanang le nna ba dutse di-steps-eng tsa masepala ba tshwere difounu le di-laptop. Ka botsa hore ho etsahalang? Ke ha ke jwetswa ho re ho na le Wi-Fi ya mahala ya setjhaba. Ka thaba le nna ka kgona ho ka kgona ho tseba hore ha ke hloka ho etsa di-assignment-e, tlamehile ke atomele pela library ho re ke kgone ho sebedisa Wi-Fi ya setjhaba ya mahala.

Nako tse ding ha o connect-a hotspot-eng e e e sebakeng se nang le batho, ho etsahala hore e nke nako ho re e connect-e founung ya hao. Seo se bakwa ke ke ntho ya hore batho ba bangata ba tlabe ba kene hotspot-eng eo. Ho na le ntho e bitswang ba reng ke bandwidth, bandwidth ke yona e tla e fang batho chance ya hore ba connect-e internet. Jwale ha ona le batho ba bangata hodima bandwidth eo, hore batho kaofela ba connect-e. Ba ba theola lebelo la la la bandwidth, so ke ka mokgo ho etsahalang hore hotspot-e e ska ba na le lebelo.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba ke Wi-Fi e lefellwang ke masepala ho re batho ba tlang ba le toropong ba kgone ho sebedisa internet mahala. Ha ebe o na le assignment-e ya sekolo, o wa kgona ho re o e sebedise. Empa Wi-Fi ya mahala ya setjhaba ha ya lokela ho etsa taba tsa hao tse hlokang di ID kapa di tsa hao tsa bankeng, di-details tsa hao tsa bankeng. Ka hobane Wi-Fi ya mahala ya setjhaba ha eya, ha eya protect-iwa ka tsela e tshwanang le Wi-Fi e teng ka tlung.

Ke kgonne ho thola mosebetsi ka ho sebedisa CV App e founung ya ka. Ke la kgona ho nka di-details tsa ka, ka tlatsa ho ho tsona CV App. Ha ke qeta ka kgetha format e tlang e tla etsang hore ke emelle ka pele ho ba bang ba apply-ang for mesebetsi. Ka kgona le ho e romela ka ka e-mail. E nthusitse hore ke save-e, ke boloke tjhelete ha ka ha ka hloka ho ya internet cafe hore ke kgone ho romela CV yaka kapa ke tswe ke palame taxi, ke ye moo ke lo e siya teng CV. Matsatsing ana ha re di romela ka ka e-mail di-CV.